Abantu abaningi bakholelwa ekutheni uma usebenzisa imithi yokugomelo i-COVID-19, ngeke usabe nenzalo, futhi uzophathwa ezinye izifo ezingahle zikubulale.

Yebo, uMbali kumele ahlale ekhaya, aze atshelwe ngudokotela ukuthi seyiphelile i-COVID-19 emzimbeni wakhe. Uma engenzi njalo, angahle athelele abantu abaningi ngalesi sifo anaso.

Kumele uzivalele egumbini lakho lokulala, ungavumeli abantu bangene. Kumele ugade izimpawu ze-COVID-19 ezingahle zikuphathe. Uma isimo sakho singakuthokozisi, kumele ubuyele kudokotela umtshele. Kumele ucabange bonke abantu bowuseduze nabo kulamalanga adlule. Uqinisekise futhi ukuthi umakhalekhukhwini wakho uhlale useduze nawe, ukuze uma isibhedlela sikushayela ucingo ukwazi ukutholakala maduze.

Ngingaqala ngokumnikeza induduzo, ngihlole ukuthi uyaphila yini ngokomzimba, bese ngikhuluma naye ngokomnene ukuze ngiqonde ukuthi uzizwa kanjani ngaphakathi.

Kubalulekile ukuhlola i-HIV, ngoba abantu abaningi abanalesifo ababonisi izimpawu zokuthi banaso. Ngakho-ke indlela yokuqinisekisa ukuthi unaso, noma awunaso lesi sifo, ukuhlola.

Amakhambi wemvelo engiwasebenzisayo uma ngiphethwe umkhuhlane, kuba umhlonyane ohlanganiswe nensangu.

Ezakhiweni ezixineneyo, njengezindawo ezinemijondolo eminingi, kwenza kube nzima ukuthi izinsizakalo eziphuthumayo zisize uma kunomlilo oyingozi. Lokhu kungenxa yokuthi, imigwaqo phakathi kwale zindlu iba mincane kakhulu. Lokhu kwenza kube nzima ukuthi izimoto zomlilo zingene ngokushesha, futhi zifinyelele emlilweni ngesikhathi. Lokhu-ke kwenza umlilo ukuthi usakazeke ngokushesha nokokukhululeka.

Singabafundisa ngokwenza lokhu okulandelayo, ukwakha izinkulumo zokukhuthaza, izinhlelo zokuxoxa ngobuqotho, amakilasi obuqotho, izithombe namavidiyo zokufundisa, ukubandakanya abazali nothisha, ukunikeza usizo lwengqondo kanye nomgomo. Lapho khona sizodala indawo ephephile yokufundisa engasoleli, evulela ingxoxo, futhi ekhuthaza izinqumo ezihlakaniphile.

Imithi yesintu, ibona okungazali njengodaba oluhlanganisa imimoya, noma izithiyo zomndeni. Kanti imithi yesimanje ibheka izimbangela zomzimba nezempilo. Ukuhlanganisa kwezindlela zombili ngokuhloniphana, kungaba yindlela ewusizo kulabo abafuna ukwelashwa okugcwele.

Abanakekeli basekhaya nonompilo, badlala indima enkulu ekunakekeleni, ekuvikeleni, nasekunikezeni uthando kubantu abasekhulile. Umsebenzi wabo awugcini nje ngokusiza ngokomzimba, kodwa kuthinta yonke inhlalakahle, eyomoya, eyozwelo, kanye neyengqondo.

Imindeni nemiphakathi inendima enkulu kakhulu ekusekeleni intsha ebhekane nokukhulelwa okungahleliwe. Nazi izindlela ezibalulekile ezingasetshenziswa, ukwakha indawo evikelekile yokuxoxa, ukubonisa uthando nokusekwa, ukuthola usizo lobuchwepheshe, ukwesekwa ngemfundo nezinhlelo zokubuyela esikoleni, kanye nokuvikelwa komntwana.

Izinzuzo zokusoka, ukuhlanzeka komzimba, ukwehlisa ubungozi bezifo ezithathelwana ngokocansi, ukuvimbela ezinye izifo ngesitho sangasese. Izingozi zokusoka, ubuhlungu kanye nokopha, ukutheleleka, umonakalo wesitho. Izinto ezibalulekile okufanele zicatshangelwe kubazali, ukuvuma ngolwazi olugcwele, isikhathi esifanele, izinkolelo zamasiko noma ezokholo. Kubahlengikazi nabahlinzeki bezempilo, ukuhlanza ngokuphepha, ukwelulekwa kwangaphambi nangemuva kokuhlinza, ukuqapha izinkinga.

Ukusabalalisa ulwazi olunembile mayelana nokuvimbela inzalo, kudinga inkombandlela, ukuhlonipha amasiko, nendlela yokuxhumana efinyelela enhlizweni yomphakathi. Uma abantu benolwazi oluphelele, noluthembekayo, banamandla bokwenza izinqumo ezihlakaniphile ngezimpilo zabo.

Nazi ezinye izinketho zasekuseni ezinempilo, ezithengekayo, futhi ezilungele izingane. Uphuthu lwamabele, isinkwa esinsundu kanye nojamu, amaqanda abilisiwe, izithelo ezifana nobhanana, i-apula, noma ama-orenji, uphuthu lukakhilimu, amagwinya kanye namasi.

Ukuze abelaphi bendabuko kanye nabasebenzi bezokwelapha basebenzisane ukuthuthukisa izinsiza zokuhlela umndeni. Kudingeka indlela ehlanganisa inhlonipho, ukusebenzisana, nolwazi olufanele. Izindlela ezifana nokubambisana ngezimfundo zokuqwashisa, ukuhlinzeka ngemfundo yamasiko odokotela, ukudluliselana kwesiguli ngokuhloniphana, izinhlelo ezihlanganisiwe emphakathini, ukwakhiwa kwamaqembu okuxhumana, kanye nokuvuselela ubuqotho bokwelapha.

Abazali abasebasha, ikakhulukazi abafundi bavame ukubhekana nezingqinamba eziningi eziphethelene nemali ngenxa yokungabi nomholo, ukuthembela emindenini, kanye nesimo esinzima sokuphila. Nazi ezinye izinkinga ezinkulu abavame ukubhekana nazo, ukungabi nemali yomsebenzi, izindleko zokunakekela ingane, ukulahlekelwa yithuba lemfundo, ukungazi ngezinsiza ezikhona, ukuvinjwa ezinhlelweni zokuthola imali.